Ee, kgetlho la ntlha fela ga ke palama sefofane ke ga ke ne ke a go ithutela dithuto tsa di garata ko Germany ee, mme ke ne ke ikutlwa fela ke na le le tshogonyana mme gape ne ke a bona gore go monate tota go na le boitumelo go palama sefofane.

Ee ke mongwe wa bone ba e leng gore thata ba rata go ka pagama sefofane mme ke mongwe wa batho ba e leng gore ba se tshaba sebaibai ka gonne ga o sena maitemogelo a go palama sefofane wa go nna le letshogo le le tseneletseng ka gonne gore fela ko kadimo wa go ipotsa dipotso tse dintsi gore a mme ga nka wa gago go a go diragalang ka botshelo bo wa me, a mme go fofela kwa godimo ga go kotsi thata go na le fa o le fatshe.

E mme ga tshwanetse go go ya kwa nageng ya Nigeria fa a batla go pagama sefofane a ka netefatsa gore o na le ditokomane tse di maleba jaaka bo visa-a kana bo di-passport-o e visa yone e botlhokwa thata, so mme ga tsena ko boemelong jwa sefofane o tla emela sefofane mme ba tla mo kgatlhantsa fa gore o ya kwa nageng efeng, mme a itumelele thata mme a nne le netefatsa gore ditokomane tsa gage di maleba.

Ke akanya gore e tiriso ya dibese mo toropong ya me, e maleba thata ka gonne dibese di tlhwatlhwa tlase mme di netefatsa thata gore baagi ba fitlha kwa lefelong le ba batlang go ya ko go lone ba babalesegile. Mme bese gape e botlhokwa thata mo toropong ya me ka gonne e na le e na le space-e sa gore batho ba ka tsena ka bontsi ntsi, mme go na le dilo tseo ke sa di rate ka tsela e dibese di tsamaya ka yone ka gonne dibese se di na le nako ya tsone mme gape o tshwanetse o nonofatsa gore o eme mo lefelong le le maleba gore o kgone go palama bese.

Ee, go le gantsi mathata a gore o reke karata ena ke gore badiri ba ba thapilweng nako nngwe ga bana tshedimosetso e e maleba ka di karata so ke mathata fela mme mo toropong e ke dulang mo go yo ne o tshwanetse wa duela fela ga gona kganya di karota.

E motho o kgweetsang dibese se a tshwanetseng a se itse gore ke gore a tseye bapalami sentle ka tlotlo, a nne le bopelotelele mo bapalaming and-e gape a ba tlotle a nne le tirisano mmogo le bone, le gore bagodi ba nne mo selong mo madulelong a siameng, bakgweetsi ba dibese gape ba ba nang le maitemogelo a siameng a go ya tirong go thusa thata le bapalami ba bone, ba ba tsenya ka nako kwa ditirong tsa bone, ka na ko ba batlang go fologelang teng.

Dikotsi di dintsi thata fa gona le strike-e se tsenya matshelo a batho ba ba ntsi mo kotsing, mme go ka nna le ditshupetso tsa gore ba ka fisa bo di janaga tse dingwe mme gape di ama batho go a kwa tirong ka gonne badiri ba tlabe ba sena tšhono ya go ka palama dipalangwa tse dingwe ka gonne seteraeke sa dibese se ka dira gore ba tswale di tsela kana mebila yotlhe gore batho ba sa ye ditirong, mme gape batho kwa ditirong ba ka nna ba kry-a di-warnning ka ntlha ya strike-e sa dibese ee.

Go na ga ke na tshedimosetso e e maleba mme nka leka go araba potso e lebaka legolo ke gore badiri ba dibese ba na le nako e ba e beetsweng gore go re tsamaya mo mebileng, ka gonne dibese di dira ka nako e e rileng, gape ba signile contract ya bone gore bese di tsamaya jang so ga bese nna e ka nkema moo dinao nka leka go ya tirong ka sedirisiwa se sengwe sa sepalangwa jaaka bo ditekisi.